Ngoluvo lwam ndicinga uba ibhasi ikhuselekile kuneteksi kuba ibhasi inazo iziseko zokhuseleko kwaye nabaqhubi bebhasi bayalawulwa.

Ndicinga ibhasi enedekha enye ikhuseleke kunebhasi eneedekha ezimbini ngenxa yoba izinzile le inedekha enye.

Uba ikhadi lam elisesipajini ndilishiye endlini kuyanyanzeleka ndijike ndiyolilanda endlini ngoba awukwazi ungena ebhasini ungaphethanga ikhadi lokubhatala.

Kuyanyanzeleka ndithenge ikhadi lebhasi ndizawukwazi uba ndikhwele ibhasi. Andinothetha kule meko nomqhubi webhasi ngoba ayingomthetho wayo ibhasi uba kubhatalwe ngemali. Kuyanyanzeleka ndilandele imigomo nemibandela yokhwela ibhasi.

Mmelwane, xa uzawukhwela ibhasi qiniseka uba unalo ikhadi lebhasi kwaye ikhadi lakho lebhasi linayo imali eyoneleyo uba ufike kule ndawo uzawuya kuyo.

Ndingaziva ndixhalabile kwaye ndinomsindo ngoba le bhasi izawundenza ndifike emsebenzini ngexesha elisemva.

Uba ndinayo imali ndingakhwela iteksi yenzele ndilenze ixesha emsebenzini, uba andinayo imali kuyanyanzeleka ndilinde ibhasi ide ifike. Kodwa ndingabhalela umphathi wam okanye ndifowune emsebenzini ndibachazele uba ibhasi ayikafiki nexesha loba ifike andilazi andizufika ngexesha emsebenzini.

Ndingayikhwela ibhasi ndime ngeenyawo ngaphakathi xa indawo ikhona kuba ezibhasini kuyakhwelwa kumiwe ngeenyawo.

Ndingehla kwistopu esilandelayo ndikhangele ibhasi ezawuya kule ndawo endiya kuyo okanye kwindawo esondelene kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingaziva ndixhalabe kakhulu uba bendikule meko ngenxa yoba ibhasi endiqhele uyikhwela iyandifikisa kule ndawo endiya kuyo kwaye abasixelelanga njengabakhweli uba ibhasi ayisafikeleli kulaa ndawo ibikade ifikelela kuyo.

Kubalulekile ukuba ibhasi ibambe ixesha kuba inciphisa ukulibaziseka kwabakhweli kunye nokuphucula uthembeka kweenkonzo kuluntu.

Uphuma kwebhasi ngexesha kubalulekile kuba luqiniseka uba ishedyuli ihambelana nezinye izithuthi phinde ke ngoku inciphise uphazamiseka kohambo labakhweli.

Abakhweli bayachaphazeleka kakhulu xa kusenyuka amaxabiso webhasi. Ungafumanisa ukuba abazuphangela iintsuku zonke ngenxa yoba abanayo laa mali ngoku imali yabo abanayo ayifikeleleki okanye bakhangele ezinye iindlela zokufika emsebenzini njengeteksi okanye bahambe ngeenyawo.

Ukutshintshatshintsha kwebhasi kuququzelela ukufikelela kwiindawo ezahlukeneyo kunceda abakhweli abanintsi.

Ubunzima sabufumanayo ngexesha loqhankqalazo lweebhasi kwakunyanzeleka abantu abakhwela ibhasi bayokhwela iteksi. Loo nto ke ngoku yenza kugcwale kakhulu emateksini, iiteksi ziphele singakwazi ukhwela kwaye nemali iyanqaba ngoba iteksi ifuna ube nemali yonke imihla. Ibhasi yona uyakwazi xa uphelelwe yinyanga uzithengele itikiti lenyanga ekhadini lakho.

Bachaphazeleke ngongafiki ngexesha emsebenzini. Okwesibini, kukhula iindleko zokuphuma ngezinye iindlela njengokuthatha iteksi. Okwesithathu kuphazamiseka kweenkqubo zemihla ngemihla.